Khale loko ku sengiwa masi ehon'wini, homu a yi fanele yi va yi ri na xirhodyana. Xirhodyana i xi hon'wana lexitsongo xa ha ku beburiwaka. Homu munhu a yi bohiwa milenge xikan'we na ku bohiwa timhondzo, ivi ku tekiwa e xibelana ivi ku sengiwa masi.

Ku hluva huku tinsiva yi tselekeriwa mati yo hisa. Mati lama vilelaka ivi yi cheriwa endzeni ka mati mo vile ya ti-second ti nga ri tingani, ku va tinsiva ya wona ma olova ku ku suseka. Ivi ma susiwa yi kharhi yi hlantswiwa.

Masi ma tele ti-vitamin-i B na ti-vitamin-i C. Ma tiyisa marhambu xikan'we ni matino, Ma kota na ku nyika matimba eka munhu.

Leswi i ntiyiso swinene, homu a yi dlayiwa nimixo swinene ti nga siya eku dyeni. Yi va yi kotile ku gayela swakudya leswi yi nga swi dya haxawa. So leswi swi endla leswaku nyama ya kona yi nandziha swinene. Naswona loko yi dlayiwa, a yi dlayiwa hi ku va yi tlhaviwa hi mukwana ethavathaveni, ku ri yona yi va yi nga chuhangi kumbe yi va yi nga chuhangi ku fa.

I ntirho wa munhunkulu wa xinuna kwala mutini, ku nga va ku ri tatana kumbe kokwani. Hi ku ya hi Xitsonga kumbe hi xintu xa Vatsonga, hi ku pfumela hileswaku n'wanuna i nhloko ya muti. So swi fanerile leswaku ku va yena a yevulaka kumbe ku susa dzovo ra nhlonge ya swifuwo.

Swa boha ku susa mavoya ya swiharhi loko swi dlayiwa. Hikuva mavoya lawa ya va ya thyakile, ya va ya tele switsotswana, swihadyana switsongo swa nhova, ya va ya ri na vuvabyi. So swi fanerile leswaku loko ku dlayiwa xiharhi, xi susiwa mavoya ku kota ku dyeka nyama yi nga ri na thyaka.

Manyoro ya tikhemikhali ya pfuna hi tindlela to tala ku engetelela mbuyelo ya swibyariwa, ku fana na ku va misava yi kota ku nona ku va yi amukela kumbe ku va yi nyika swakudya swo enela eka swibyariwa. Na ku va loko swibyariwa swi nwa mati swi cheriwa mati swi kota ku va swi nwa mati kahle hikuva mati ya hundza hi le ka misava leyi noneke, yi cheriweke tikhemikhali.

Vuyelo wa manyoro ya tikhemikhali bya nkarhi wo leha eka rihanyo ra misava, i ku va misava yi humesa kumbe yi nyika mbuyelo wa mihandzu leyi noneke. Mihandzu leyi dyaka yi nona, yi kota ku va yi nyika mihandzu leyi noneke. Ximilana loko xi byariwa eka misava yo nona, na mihandzu ya kona ya nona swinene.

Manyoro lawa ndzi nga hlawula ka wona, hi lawa ya ku endliwa ekaya. I manyoro lawa ya nga na nkoka swinene, lawa hi ku ya hi xintu kumbe hi Xitsonga hi ma pfunaka swinene eka swimilana. Ku fana ni manyoro ya matoto ya tihuku, manyoro ya matoto ya timbuti, lawa hi wona manyoro lama ma endlaka leswaku misava yi nona swinene.

Vanhu va nga ha tirhisa swilo swo hambanahambana ku endla manyoro lawa ya endliwaka ekaya. Ku fana ni matluka ya misinya, ma nga hisiwi. Ku fana ni thyaka ra tihuku, ri nga cukumetiwi. Ku fana ni thyaka ra timbuti leswi swi vitaniwaka vulongo bya timbuti, swi nga cukumetiwi. Swi va manyoro lawa ya tiyeke swinene loko se swi mikisiwa na misava ku byariwa swimilana.

Leswi swi nga ni endla ni nga vi na xiphiqo ngopfu, kumbe ndzi nga vi na xiphiqo. Hikuva khale ni khale a hi ku byariwa swimilana kumbe ku byariwa mihandzu hi ku hambanahambana, manyoro lawa ya nga se va kona. Ku ri karhi ku tirha ma manyoro ya ku va hina hi ti endlela, ku fana ni manyoro yo fana ni na vulongo bya timbuti na bya tihuku.

Tikhemikhali to dlaya switsotswana ti pfuna van'wamapurasi hi ku va ti sivela switsotswana swo fana ni swivungu, tinhongani na vusokoti, ku va swi nga kavanyeti ku kula ka swimilana kumbe mihandzu. Mihandzu ya kavanyeteka hi swivungu hi ku va yi dyiwa hi swivungu na hi masokoti. So hikokwalaho tikhemikhali ti endla leswaku switsotswana leswi swi fa, ivi swimilana swi kota ku kula kahle.

Mbuyelo wo biha lebyi tikhemikhali to dlaya switsotswana ti nga na byona eka mbangu, i ku fana na loko u na mpfula swimilana kumbe mihandzu ya ha ku heta ku cheriwa tikhemikhali. Ivi tikhemikhali leti ti ya eminambyeni, kumbe ti ya eka misinya leyin'wana ya nhova, hi ku va yi dya nhova kumbe eminambyeni ku fika ku nwa swifuwo mati, ivi swifuwo swi va swi lova hikuva swi suka eka tikhemikhali leti.

Ndzi nga khorwisa van'wamapurasi hi ndlela leyi, ku va va tirhisa tikhemikhali leti nga na khombo, va dlaya swifuwo swa vaakelani kumbe swi swifuwo swa hina hi ku va swi nwa mati lawa ya va ka ya khukhure tikhemikhali swi famba na tona enandzwini. Na ku va swi va swi dlaya misinya leyi va ka kona leyi sirhelelaka swo fana na na mimoya, kumbe xidzedze. Misinya leyi yi hi nyikaka oxygen.

Van'wamapurasi loko vo tshika ku dlaya switsotswani hi tikhemikhali, mihandzu ya vona yi nga huma yi nga ha tsakisi. Hikuva yi ta va yi dyiwile hi switsotswana, yi nga huma yi nga sasekanga, naswona yi nga ka yi nga amukeleki eka switolo kumbe mavhengele lamakulu lama ku xavisa mihandzu.

Swiphiqonkulu swa mbangu leswi vangiwaka hi ku tirhisa ngopfu ka tikhemikhali ta varimi, i ku va swi kavanyeta ku na ka mpfula, na ku va swi dlaya misinya leyi nga kusuhi ni va vurimi, leyi yi khumbiwaka hi ku va ku cheriwa ka tikhemikhali. Na ku va swi thyakisa mati ya milambu, leswi swi dlayaka swifuwo.

Hi na purasi leri endlaka vhinyo. Vinyo ya ku tsokombela swinene, vhinyo leyi endliwaka yi huma eka purasi ra mihandzu ya ku basa na ku saseka leyi tengeke. Hina van'wamapurasi hi mi tisela vhinyo ya ku xonga, ya ku nandzika swinene.

Leswi ndzi nga swi byalaka ensin'wini ya mina i tinyala, mazambhala, ti-beetroot-i, tikhereotso na mihlata. Leswi i swilo leswi misava ya le Limpopo yi swi rhandzaka, misava ya le Limpopo yi rhandza swimilana leswi swi kulaka ehansi ka yona.

Timanga leti ni nga ti byalaka i timanga ta valencia. Timanga leti i timanga leti loko ti byariwile ti huma ka ndzoho leyikulu swinene, nakona i timanga leti ti nga tala ngopfu mafurha eka tona.

Malume ku va u tlhavela swifuwo swa wena swi pfuna leswaku u sivela swifuwo swa wena eka vuvabyi bya ku hambanahambana lebyi byi khomaka swifuwo. Ku fana na vuvabyi byo fana na nkhwaxu, na vuvabyi byo fana na loko ku ve na dyandza swifuwo swi tsandzeka ku kuma ti-vitamin kumbe ti-nutrients eka swimilana, hi ku pfumaleka ka swakudya. Ni man'wani mavabyi hi ku hambanahambana.

Ku va ni sivela vuvabyi lebyi, i ku va ni teka swifuwo leswi nga na vuvabyi lebyi ni swi pfalela eka ntanga wo karhi, ni teka swifuwo leswo pfumala vuvabyi ni swi pfalela eka ntanga wo karhi. Ivi ni teka switlhavatlhavana kumbe mimirhi hi ku hambanahambana ka yona ya ku tshungula vuvabyi na ku sivela vuvabyi, ndzi ongola swifuwo swa mina hi ku hambanahambana. Na ku va ni swi tlhava tinayiti kumbe ni swi tlhavela murhi wa ku sivela vuvabyi.

Magoza lawa ma faneleke ku va ma tekiwa eku va mi senga masi leswaku masi ma nga ngheneriwi hi switsongwatsongwana, nakona ma va ma basile. Xo sungula i ku va lexi munhu a sengelaka ka xona masi xi va xilo lexi xi va ku xi baseke, munhu loyi a sengaku masi a va ambale swo sivela e mavoko ya yena, mavoko ma yena ma va ma basile, damu ra homu na rona ri va ri fanele ku va ri va ri basile. Hi ndlela leyi masi ma ta huma ma ri ma basile, ma karhi ma pfumala switsongwatsongwana.

Ndzi tshamile ndzi senga xifuwo xo karhi masi, xifuwo lexi a ku ri homu. Homu loko yi sengiwa masi yi bohiwa milenge hi ntambhu, ivi yi bohiwa timhondzo hi ntambhu na timhandzi ra xivala, ivi ni hlambisa damu ra homu kumbe vele ra homu hi mati ku va ri basa. Ivi ni teka xindichana xa mina xo basa, ni senga eka xona.

Ntsengo wa mali ya tihuku leti hluviweke wa tlakuka hikuva, tihuku leti ku va ndzi ti hluva swi lava nkarhi, swi lava na ku va ni tseleka mati yo hisa ndzi tipeta eka eka wona. Leswi i swin'wana leswi swi endlaka leswaku ntsengo lowu wu tlakuka ku tlula huku leyi va ka yi nga hluviwangi. Na munhu loyi a ndzi pfunaka ku hluva u lava na ku hakeriwa. Leswi hi swona swi endlaka leswaku ntsengo wa mali yi va yi kha yi tlakuka.

Leswi ndzi faneleke ku swi kambela eka mbewu i ku va ndzi vona leswaku mbewu yi huma eka evuhlayiselweni bya kahle, a yi kurhanga, a yi onhakangi, a yi dyiwanga hi switsotswana. Leswi swi endla leswaku mbewu loko ndzi yi byala yi mila, kambe loko yi dyiwile hi switsotswana yi kurhile, yi humile nkuxu, leswi swi endla leswaku mbewu yi nga mili loko yi byariwile.

Vukahle bya crop rotation swi endla leswaku misava yi nona eku byariweni ka swimilana. Ku byala swimilana swin'we eka ndhawu yin'we nkarhi wo leha kumbe nkarhi wo tala, leswi swi endla ku misava yi nga ha koti ku va yi humesa swimilana leswi noneke, kumbe yi humesa mihandzu leyi noneke eka ndhawu yeleyo. Ku cincacinca swimilana hi ku hambanahambana eka ndhawu yin'we, leswi swi endla leswaku misava yi nona. Yi nga toloveli ku va yi byariwa ximilana xin'we nkarhi wun'we.

Ku cinca ka maxelo swi khumba mphakelo wa swakudya hi ndlela leyi. Ku na swakudya kumbe mihandzu leyi yi milaka kumbe leyi tswalaka hi ku ya hi nguva yo karhi. Hi ku ya hi tinguva leti swi endla leswaku nguva yo karhi yi pfumala swo karhi, nguva yo karhi yi va yi ri na swo karhi. Leswi swi endla leswaku elembeni ku va ku ri na swakudya swa ku hambanahambana hi ku ya hi tinguva. Ku kala ka swakudya swo karhi na ku kala na ku va ku tala swakudya swo karhi eka lembe ra .

Vatirhi epurasini va tirha ehansi ka swipimelo swa kahle, hikuva mintirho ya vona yi endla leswaku va endla vutiolori, nakona va dya mihandzu leyi tengeke, va dya mihandzu hi ku hambanahambana ka yona. Swilo leswi swi endla leswaku va va vatirhi lava va nga tiya emirini, va nga tala na ti-vitamin hi ku hambanahambana ka tona.

Ndzi vona swi nga lulamanga ku va vatirha va tirha navusiku emapurasini. Leswi swi va veka eka nghozi ya ku va va hlangana ni swikokovi hi ku hambanahambana ka swona. Va nga ha lumiwa hi tinyoka navusiku, va nga ha lumiwa hi swiharhi swa ku hambanahambana navusiku, makhamba ni swin'wana swo hambanahambana leswi nga va onhelaka vutomi.

Ndzi vona yi pfuna swinene eku va va fikelela swilaveko swa vona. Hi ndlela leyi vatirhi emapurasini va phaka ni swakudya hi ku hambanahambana, va kuma ni mihandzu emapurasini hi ku hambanahambana. Nakona ntirho lowu ku ya kona swi olovile hikuva mapurasi yo tala ya le kusuhi na le makaya ya vona, a ku na mali ya transport kumbe xo famba. So leswi swi endla leswaku swi olova swi va fikelela swilaveko .